Zingasiza ngokuthi mawukuthi kulinganiswe ngobulili, kungabi khona nemidlalo ezobakhona kuthiwa eyabafana kungabikhona nemidlalo ekuthiwa eyamantombazane kuphela. Bakwazi ukuy'dlala ubulili bobabili.

Kuyasiza because iyasiza ukuthi nazane nokuthi nokwazana imvelaphi yenu ukuthi nivelaphi and kuyasizaku'kwakha ubungani nje nobuhlobo nomuntu. Kusiza kakhulu nje, imidlalo nje yesintu nje inobuhle obuningi uma uyidlala.

Khetha le yokuthi ngilokhunje ngidlale ibhola hhayi ibhola liyayingenisa imali or nale yokuthi ngikwazi ukukhetha imidlalo yebhola ukuthi iyiphi ezowina iyiphi ezohlulwa, iyayifaka imali leyonto iyayifaka imali kakhulu kabi. And maw'winile nje, eyi uthola imali ongaphila ngayo unyaka wonke.

Kuyasiza kakhulu ukuthi zakhe ubungani obuhlala njalo because bahlezi bebobabili, bahlezi bendawonye emini bahlezi bendawonye bedlala ama-game and kuyakha ukuthi bazwane. Kuyakha nje kuyakha kakhulu isikhathi esiningi nje kwakha ukuzwana. So kuyasiza, kusiza kakhulu.

Isikole singakwazi ukuchazela abazali ukuthi kuyasiza ukuthi bayidlale lama-game futhi ngama-free period because kuyasiza ukuthi ingqondo ibuye ithi uku-relax-a kancane ingayicabangi imfundo for u-thirty minutes bengayifaka ngokuthi bayifake kuma-free period bazokwazi ukuthi ba-relax-sise ingqondo yabo iy'ngane. And futhi angeke kwaphazamisa imisebenzi yesikole if beyifaka ngama-free period.

Ngake ngazenzela ukuba nomngani omusha ngoba ngangidlala i-basketball, so iyasiza leyonto because iyakwazi ukuthi ikuhambise ukuyodlala kwezinye izindawo ongakaze ufike kuzona. So samithana nomngani omusha esasidlala against nabo emdlalweni, sagcina sabangani-ke ngenxa ye-basketball.

Ezifihlekile ile engingayicabanga okwamanje emqondweni izona lezi zama games. Zona zinemali phakathi mawuzazi and wazi i-skill sazo sokuthi sidlalwa kanjani. Hhayi, yizona ezifihlekile emphakathini ongazisebenzisa ukuthi uthol'imali.

Ngokwami bengingathi asiyekeni mayengazizwa engakhululekile and then ngi-recommend-e ukuthi sidlale enye i-game ezokwazi ukujabulisa wonke umuntu.

Kufundisa ukuthi ukwazi ukwazi ukuziphatha enkundleni uziphatha kanjani uziphatha ngokuzimisela. Uziphathe ngokuthi mawune-team yakho nabantu odlala nabo. Uyakwazi ukubaholela empumelweni noma kuthiwa impumelelo ayikho uyakwazi ukuthi uzimisela kanjani if nihluliwe nihluliwe ningaphumelelanga and niyakwazi iyakwazi futhi ukuhlanganisa abantu ukuthi baxhumane ngezinhlelo ezihlukene.

Sokudlala ngakithi sisebancane kwakuwumdlalo wamathini, wamathini nje sasizohlangana njalo ngo-ten ekuseni sesihlangane sonke sodlala umdlalo wamathini, sihlukane ngama-team. So wonke nje umuntu nje wayejabule sidlala kumnandi nje and umphakathi wawuhlangene nje kakhulu wawuhlangene sasazi nje ngesikhathi esithize ukuthi kuyahlanganwa kuyadlalwa and then ngesikhathi esithize kufanele kuhlukwane kuyo-clean-nwa emakhaya. Hhayi impela kwakumnandi impela.